Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ba tlhokang tiro ka ditsela di le , di ba thibela go tsena di-website-ng go batla ditiro. Ebile di ba thibela go romela ditlhatlhobo le di-CV gore ba ka fitlhela tiro.

Nna ke dirisa data ya baithuti kwa network-eng ya MTN-e ke reka ka masome a matlhano a diranta e tsaya sebaka se le matsatsi a le ma supa. Ke tlhopha yona ka gonne botoka ba yona bo nthusa go fitlhelela di-website tse nka batlang tiro, ebile e botoka mo ho tse dingwe ka gonne yona e fitlhelwa ka ditlhotlhwa tsa kwa tlase. Ebile e kgona go e dirisa sebaka se se leele.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng, ke ya makgolo a mabedi a diranta. Beke le beke ke reka ya masome a matlhano a diranta e e tsayang matlapa a le supa. Beke e e latelang ke dira fela fela jalo ebe kgwedi e fele. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele ditlhotlhwa tse di kwa tlase tsa data le gore e tlo tsaya lobaka lo lo pele e ka fela, le gore e tla mo thusa fa a batla go dira dilo tse a batlang go di dira mogaleng wa gage.

Data ya di-gig di le le kgolo ke yona e ka ntumedisang ka e dirisa kgwedi e yotlhe, gape ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke kgone go e dirisa kgwedi .

Go lebeletswe gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka go e dira ka lebelo le le kwa godimo le ka bonako jo bo sa tlwaelegang, ka five G go kopana mo inthaneteng go leba dikgang kgotsa go leba difilimi ka tsela ya streaming go tla nna ka lebelo le le kwa godimo. Mme go nne le le tšhotlho kgotsa go ema nako e telele, madirelo a ka tswelelang mosola thata ke a dirang ka mekgwa e fa e siilwe nako jaaka difounu tsa three G kgotsa ditlhopha tse di sa ikamanyang le ditsela tse dišwa tsa bojanala jwa data. Ditšhono tse dišwa di ka tlhaga jaaka tiro e ntsi mo mafapheng.

Tsenya sim card-e, reka data bundle, 'ira bo nnete gore sim card sa 'go se a dira, pele o ka reka data bundle, tima data mo mogaleng tsamaisa inthanete.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako nka reka e nngwe, go ya ka nna nka dira nka netefatsa gore data ya ka e bolokegile ka go se tsene di-website-ng tse di jang data e le ntsi, nka boloka data ya me ka go e dirisa sentle ke sa tsene internet-e .

Fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa mme ke go fetola e nne data, ka gonne ke kgona go boloka madi ke e dialer dinomoro tse di rekang data e ya ditlhotlhwa di kwa tlase go na le go reka data kwa lebenkeleng. Fa o reka data ya kwa ga o boloke madi go tshwana le ge o o rekile mowa e be o fetolela kwa data-ng ka gonne o kgona go kgetha gore o batla data e feng ya tlhotlhwa ya ko tlase.